Ntse a etse ke hore a founele batho ba sebetsang moo a rekileng router ya hae teng. A tsamaise ID ya hae, a tsamaise pampiri e ba mo fileng yona. A tsamaise le reference number e ba mo fileng yone hore a kgone ho connect-a. A kgone ho e kopantsha, a kopantshe mehala ya hae ka tlung. Ha ho le jwalo, ho na le ntho tse fapana ng. Ho na le di-router tse kgonang ho di busetswa. Ho na le di-router tse ding tse sa kgoneng ho di busetsa. Empa tse nna ke di tsebang. O tlamehile ho e busetsa hore ba kgone ho fa e ntjha hape, kapa ba o tlisetse e ntjha, wena o sa ya teng.

Dipale di fapane haholo ho dipina, dipale le bua ka tsona ha motho a iqapela story. Ha motho a iqapela pale kapa ha motho a bolela ka ntho ya kgale kapa ka ntho e etsahalang hona tjhe. Dipina pina wa inahanela empa e tswa e le ntho eo o e binang ya ho kgantshetsa batho.

Taba ena ke bona e amme setjhaba hantle. Hobaneng dikoranta hona tje a di sana ntho tse ngata tseo re di hlokang. Jwale ha e le internet, internet o kena mohala thekeng wa hao, o tobetse moo, o bolelle hore o batlang. Nthwe e nngwe le e nngwe o e batlang, e ya hlahella. Jwale koranta le magazine-eng, ha o e thole ka pelenyana. O tla di thola moo le moo empa letsatsing leo o no batla teng di-digital news platforms ha o di thole. Empa ha o kena mohala thekeng wa hao wa kgona ho subscriber, ebe o thola ntho e nngwe le e nngwe o e batlang.

Ntho eo o e etsang ke ho kopantsha mehala ya hao. O lokele dintho tse ba o fileng tsona pampiring hore e tlo sebetsa jwang. O latele melao e ba o fileng yona hore e sebetse router ya hao hore o be le yona Wi-Fi kapa wa kgona ho founela batho bao ba rekisang di-router hore ba kgone ho tlo lokisetsa, o tlo kgona ho ba le Wi-Fi.

Ho bolela nnete metjha ya ditaba ya setjhaba e mengata haholo. Ho na le bo Facebook, ho na le bo Instagram-e, ho na le WhatsApp-o. Ho na le Twitter, ho na le Youtube. Ke moo o kgonang ho fumana batho teng, ke moo o kgonang ho apply-a o ngodise ntho e nngwe le e nngwe o batlang ho etsa, wa kgona ho bolela le motho o mong ka yona mohala thekeng wa hao o sebedisa tsona. Ntho tse tsa ho ngodisa tsa ditaba ya setjhaba setjhabeng sa rona.

Ho ya ka nna tlamehile yena a sebedise ya hae Wi-Fi hobane le rona ra kgona ho iketsetsa ya rona Wi-Fi. Ha hona bothata ka yona ntho eo, hobane ntho e ya ho kopantsha a re rona re sebedise Wi-Fi ya hae e tlo re tlisetsa mathata. E ka etsa dintwa jareteng moo o hirileng teng. Jwale ha o se o na le Wi-Fi ya hao o le mong mo o dulang teng. Ke a tshepa hore o ka se o ka se lwe le motho. O ka se ye ho mang mang o mo kope hore o kopa ho connect-a Wi-Fi-eng ya hae. Empa ha o so na le ya hao, ho lokile ha o le jwalo.

Ke hore satellite dish ke ntho o ka kgonang ho e sebedisa hantle, empa ntho ya ho ntsha o kenya, o ntshe o kenye, e ya sokodisa hobane mohala ya hao e ka tloha se e senyehile, ha se e senyehile jwalo. O ka se be le tokelo ya hore o kgone ho lo e lokisa hape ha o lo e lokisa hape e tlo batla tjhelete. Le ntho e ya hore tlamehile ho patale tjhelete ya di-TV Box ha ke bone e le molemo for ho nna hobaneng ho na le di-DSTV matsatsing ana.